Ho tlabe ho na le di-award tsa mmino Sandton Gauteng. Motswalle wa ka ke kopa re apere mmala o motsho mme re nto lokisa meriri ya rona hobane ho tlabe ho ena le bo camera man ba bangata mme re tlo kgona hore re nke dinepe.

Dumelang ke ne ke kopa thuso hore ke tle ke kgone hore ke connect-e internet hobane jwale ke light-ile motjhini ona na mara mo founung ya ka ha ke bone ho thwe connected e ntse e mpolella feela disconnected, empa nna ke bona hore ke ntse ke le connected ebang hona le motho moo ya tsebang a ka a ntsamaisang mona mohaleng hore ke etse jwang hore ke tle ke kgone hore ke connect. Nka leboha haholo.

Bothata e ka tswa e le hore ntatemoholo ha tsebe ho sebedisa mohala ona wa sejwalejwale le hape bothata e ka be e le hore ho se ho le thata boemong ba hae le dilemong tseo a leng ho tsona hore atle a kgone hore a ithute ene le teng le ha ekare wa ithuta motho ya tla beng a mo ruta o tla hloka mamello hobane o tla tlameha hore a mo rute ntho e one hang ngata monnamoholo jwalo ka ha e se e le ntate moholo ha o sa le bonolo ho yena hore a ithute dintho.

Dinakong tsa jwale tseo e leng hore boholo batho ba na le mangolo a dithuto tse phahameng. Ho bonolo ho sebedisa chat bot hobane ho bobebe ho fologa melao e tlabeng e ngotswe moo ke chatbot, empa ha ke se ke lekola taba ya chat bot ke akaretsa le setjhaba kaofela ke dumela hore batho ba bo mahaeng batho ba sa kgonang ho thola monyetla wa hore ba ye dithutong tse phahameng. Ho molemo hore ka dinako tsohle ho dule ho na le motho ka hodima chat bot hobane boholo ba batho ba ka thabela ho buwa le motho, hobane motho o tla kgona ho understand-a kapa hona ho utlwisisa boemo beo ba iphumanang ba le ho bona.

Aa ke ne ke tlameha hore ke request koloi e tlotla e nku ka moo ke dulang teng ho leba setsing sa mabenkele e bitswa Uber ke ile ka qetelletse ke tlamehile hore e ke reke airtime mme ke tle ke reke data hore ke connect-e hobane ho ne hona ho sena seo ke ke ka se etsang hobane hotspot ke ya Wi-Fi Lebelo la teng le na le sa connect mohaleng wa ka ke ne ke sa kgone ho sebedisa seo ke neng ke batla ho se sebedisa founung.

Router e sebetsa ka tsela ya hore e na le network ya teng e bitswang SSID le password mme tsona o di thola ka morao h a router o tlameha hore o ye ko founung ya hao o di-connect.

Nkgono a ka ya ko founung ya hae ko internet ka phone e nang le data. A ya ko YouTube mme a batlana le seo a batlang ho se mamela kapa a ka nka subscription ya television ya SABC jwalo ka ha e se e le teng, a e kenya mo founung ya hae hore a tla kgona ho shebella ditaba.

E kenang le yona e nqhoba kgwedi kaofela, hobane ke patala eight hundred and forty nine for unlimited connection le batho ba network ya vuma and-e ke sebedisa data mo founung ya ka ho qoqa le metswalle ho shebella di-video ke shebella le TV hape ke sebedisa data for mosebetsi le sekolo ha ke sena data ho bolela nnete, fela ke a hlora mara ha nako e leng hore motlakase o wele, mme ha ke kgone ho connect-a ke motho ya ratang ho bala dibuka haholo.